Lexi lawulaka ntsengo wa mali leyi munhu a yi hakelaka eka mali ya inshurense ya vutomi xo sungula i malembe ma mune, vanhu lavatsongo kumbe lava nga na malembe ma le hansi va tala ku hakela mintsengo ya le hansi loko va pimanisiwa ni vadyuhari kasi xa vumbirhi i rihanya ra munhu vanhu lava nga na rihanyo lerinene va tala ku hakela mitsengo yale hansi loko va pimanyisiwaka ni vanhu lava rihanya ra vona ri nga tsakisiki xin'wani xa swona i ntirho lowu munhu a wu tirhaka loko munhu a ri karhi a tirha ntirho lowu vekaka rihanyo ra yena enghozini kumbe lowu endlaka leswaku a nga e, a nga va hlangana na khombo ro karhi swiendlaku leswaku a nga va hakela ntsengo wa le hehla.

Pholisi leyintshwa leyi pfumelelaka swichudeni ku sungula ku hakela swikweleti swa swona ntsena loko swikuma ntirho, hi mavonelo ma mina ndzi vona swi ta tisa kucetelo wa kahle tanihileswi vanhu vo tala lava a va tsandze, a va tsandzeka ku va va yisa tidyondzo ta vona emahlweni va ta kota ku va va ya nghena etiyunivhesithi va nga ri na xiphiqo xa swatimali swa ku hakela eyunivhesithi.

Ku vulavula ntiyiso ndzi nga fayeleleka emoyeni loko ndzi kuma leswaku khampani leyi ndzi nga teka ndzindzakhombo wa xifunengeto xa vutomi a ku ri khampani ya vuxisi hikuva ku ta va ku ri na ntsengo lowu ndzi wu humeseke n'hweti na n'hweti nakona ndzi va ndzi ri na ku langutela leswaku khampani yaleyo yi ta ndzi pfuna hi nkarhi wa khombo. Ndzi nga fayeleleka swinene emoyeni le swi nga endlaka leswaku ku nga ha vi na khampani na yin'we leyi ndzi nga tekaka kumbe swi nga ndzi olovelaka leswaku ndzi teka ndzindzakhombo wa swifunengeto xa vutomi eka yona hikuva ku ta va ku ri ni khampani leyi nga ndzi endla kumbe ku ndzi mbabva mali ya mina na ku tshemba ka mina.

Ku va ndzi tiyisisa leswaku mali ya xikweleti ya hakeleriwa hinkwayo hi siku leri vekiweke ndzi nga tilungisela ku va ndzi hlawula ku hakela hi otomatiki leswi vulaka ku mbanga ku ta va yona yi kokaka leswaku mina ndzi nga rivali na kona ndzi ta endla leswaku loko ndzi tirhisa mali ya mina ndzi yi tirhisa hivurhon'wana leswi vulaka ku ndzi fanekele ndzi sala ndzi ri na mali yo enela ku va ndzi kotaku hakela xikweleti xa mina.

Tin'nwana ta tinxaka ta vuvekisi bya mali ya mpenceni i vuhlayiselo bya mpeceni. Khombo ra kona hileswaku u nga ka u nga koti ku va u kuma mali ya wena ku nga se fika nkarhi wa mpeceni mbuyelo wa kona hileswaku yi vuyerisa hi ntsengo wa le henhla swinene le swi vulavula ku mali ya wena yi nga kota ku va yi ku hlayisa nkarhi wo leha loko u ri empecenini.

Mina ndzi twa ndzi tsakile tanihi le swi swi ndzi oloviselaka vutomi le swi vulavula ku ndzi nga kota ku va ndzi kota ku va ndzi nghena eka akhawunti ya mina ya mbanga nkarhi wun'wani na wun'wani lowu ndzi wu lavaka ndzi nga bohekanga ku va ndzi boheka ku humesa mali ndzi khandziya ndziya laha banga yi nga kona tanihi le swi ndzi tshamaka ematikoxikaya laha bangi yi nga kumekiki yi kumekaka kule.

Ku na swivangelo swo hambanahambana le swi endlaka leswaku munhu a ti kuma a ya kombela xikweleti ebanga. Swin'wana swa swona i ku va munhu a ri karhi alava ku xava yindlu laha a swi vonaka leswaku mali leyi a nga na yona a nga ka a nga swi koti ku xava yindlu yeleyo. na ku va munhu a lavaku ku sungula bindzu ro karhi a ri karhi a lava mali ya mpfuno na ku va munhu a ri karhi alava ku xava movha wokarhi a nga kota ku va a ya tshunelela mbanga leswaku yi n'wi kolota mali yo a kota ku xava movha wolowo, kumbe yindlu kumbe a kota ku va a sungula bindzu ra yena

Mimpfuno ya rifu eka ndzindzakhombo wa vutomi yi pfuna hi ndlela leyiwani loko ku ve ni mufi u he te ku lahliwa. Xo sungula yi pfuna ku va yi tshamisa swikweleti leswi mufi a nga hundza emisaveni a ri naswona leswaku ndyangu wa yena wa nga sali wu ri karhi u hanya ehehleni ka swikweleti xa yena, swa vumbirhi wu pfuna ku va wu nyika mali leyi kotaku pfuna eka vutomi bya siku na siku ngopfungopfu loko ku ve ni ni mufi i munhu loyi mali a yi ghena hi yena emutini.

Swiphemu swa hakelo ya n'hweti na n'hweti swa hunguteka. U ta tshama u hakela mali ya le hansi ku tlula loko a wu endla hakelo ya xiyimo xin'we kambe khombo ra kona i ku movha wu nga ha lahlekeriwa hi risima. Loko movha wu ri lowu tirhisiweke risima ra wona ri nga ha ehla hi xihatla leswi endlaka leswaku loko nkarhi wa ku hakela baluni wu fika movha risima ra wona ri va ri ri ehansi swinene ku tlula leswi u nga ta hakela swona kumbe mali leyi u nga ta yi hakela.

Vakhampani leyi u nga hakela ka yona ndzindzakhombo wa movha loko wo tshuka u hlanganile ni nghozi ya movha wa koto ku va va ku hakelela kumbe ku ku lunghisisela movha ya wena leswi endlaka ku vutomi bya wena byi vevuka hinkarhi wa lowo.

Swivutiso leswi ndzi nga vutisaka eka bangi ya ABSA hi mayelana na ku pfula akhawunti i ku va ndzilava ku tiva mixaka ya tiakhawunti leti fambelanaka na matirhiselo ya mali, ku hlayisa mali kumbe ku vekisa mali leyi nga ta ni pfuna eka vumundzuku bya mina nakona ndzi lava ku tiva leswaku banga yona yi ta koka mali muni yo vuyerisiwa eka yona eka tiakhawunti letiwana.

Mali ya khomixini i mali leyi hakelaka eka switirhisiwa swa ndzawulo ya timali loko u xava kumbe u nghenisa nhundzu ya le matikweni mambe i xuma lexi tirhisiwaka hi mfumo ku fuma ku nghenisiwa ka timali ni ku sirhelela nhundzu ya le kaya.

Loko munhu loyi a pfumalaka ntirho a endla xikombelo xa mali ebangi ivi yi pfumela a nga hakela hi tindlela leti landzelaka u fanele ku kuma mali yo nghena xo sungula u fanele a lava ndlela yo nghenisa mali ku sungula bindzu leritsongo ku kuma swintirho ntirhwana kumbe ku xavisa swilo kumbe ku endla ntirho lowu endlaka ku a tirha nchumu wun'wana na wun'wana ku nghena ka mali hambileswi loko ku ri nkarhi wa xinkarhana nyana swi ta pfuna ku hakela swikweleti swa le bangi.

Hi ku vona ka mina swi va swi ri na nkoka swinene leswaku swirho swa xitokofela swi tshembana hikokwalaho ka lexi xo sungula ku sirhelela mali ya hinkwavo switokofela i ntlawa lowu vekaka mali swin'we hi ku tshemba leswaku un'wana na un'wana u ta endla swo lulama swa vumbirhi ku tiyisa ku hlawula ni ku hlela swa vunharhu ku hunguta ku avana kumbe ku gungulelana.

Ndzindzakhombo wa vutomi hi laha loko munhu a ri na mali a vekaka kona leswaku loko ko tshuka ku humelele swin'wana hi vutomi bya yena mali liya a nga hi veka yi ta kota ku va yi hlayisa va ndyangu wa yena.

Ti-stokvels ti nga pfuna vanhu hi ndlela leyiwani ku endla leswaku mali yi hlayisiwa ti-stokvels ti tirhisa mfumo wa ku hlela mali leswaku yi hlayisiwa hi nkarhi wo leha, xa vumbirhi ku vangamisa vutihlamuleri, ku va na xirho xa xitokofela swi endla leswaku munhu a titwa a fanele a hakela na ku endla leswi vulavuriweki hi nkarhi, swa vunharhu ku tlakusa ntshembo eka mali leyi hlayisiwaka.

Xivangelo lexi endlaka leswaku makhadi ya xikweleti ya hakeriwa lembe na lembe mali xo sungula i ntirho lowu khadi ri wu endlaka khadi ra xikweleti ri nyika mutirhisi nkarhi wo karhi nkarhi wo hakela hi ku tirhisa mali ya bangi kumbe credit ntirho lowu i nkarhi wo yimeriwa hi mali naswona banga yi lava ku hakela leswi hi ndlela ya Annual Fee mayivelo yo tirhisa switirhisiwa swa khadi tin'wana ta makhadi ya xikweleti ti na ti ti na swilo swo katsa ti-rewards, cash back, ti-insurance ta nkarhi wa riendzo.

E-e ndzi vona ku ri mhaka leyi nga basangiki swinene ku va munhu a tikuma a tinghenelerisa eka mintlawa yo hlayisa mali swin'we na vanhu lava nga a nga va tshembiki hikuva a wu swi tivi ku vanhu valavo va nga endla yini hi mali ya wena leyi u yi vekaka na vona ku va u hlayisa mali swi nga endleka eka mundzuku ka siku u pfuka u tikuma u lahlekeriwile hi mali ya wena leyi a wu ri ku yi hlayiseni swin'we na vona ivi vanhu valava loko u valava u tsandzeka ku va va u va kuma hikuva va balekile.

Swirho swa switokofela swi nga va na swikongomelo swa hambanahambana hi kuya hi ndlela leyi switokofela xi tirhaka ha yona kambe laha hansi ndzi lava ku vulavula hi swikongomelo leswi tolovelekeke leswi nga va ka na swona hi mali leyi va yi hlengeletaka xo sungula ku kuma ntswalelo mali leyi hlayisiweke yi tlhela yi tswala naswona swirho swi kuma ndzavisiso, xa vumbirhi ku kuma mindzaviselano yo antswa, xa vunharhu ku tiyisisa vuhlayiselo bya vuswikoti.

Ku joyina switokofela swi nga pfuna swinene munhu la a nga na tingana leswaku a endla vanghana hi tindlela leti landzelaka xo sungula ntirhisano wa nkarhi hinkwawo xitokofela hi ntolovelo i ntlawa va vanhu lava hlanganaka nkarhi na nkarhi, xa vumbirhi ku va na swikongomelo xin'we, xa vunharhu ku dyondza ku tshembana ku tshama u hlangana ni vanhu lava n'we naswona mi tlhela mi mi vekana mintirho ntirho wo hlayisa mali swi pfuna munhu ku dyondza ku tshembana ni van'wana hi ku famba ka nkarhi, xa vumune ku endla ntshunxeko hi ku famba ka nkarhi.

Vukahle bya ku tirhisa cross border transfer i ku pfuna ndyangu hi mali xa vumbirhi ku tiyisisa ku hlayiseka ka mali xa vunharhu ku pfuna ku aka rifuwo ni mikateko ya nkarhi wo leha ivi vubihi bya ku bya ku tirhisa cross border transfer i tindleko leti tlakukeke tindhawu to tanihi Western Union Money gram swift transfer ti nga va na khomixini yo durha naswona mali yo fikela eka xaka yi va yitsongo ngopfu xa vumbirhi eku i hlwela ku fika.

Ina vuhlayiseki byi kona eka bangi mali hi inthanete vukahle lebyi endlaka leswaku ku banga hi inthanete swi hlayisekile xo sungula mabangi ma tirhisa ma thekinoloji ya le henhla tindhawu ta mabangi ta le inthaneteni ti tirhisa encryption leswi vulaka leswaku rungula ri hundzisiwa hi ndlela leyi nga vonakiki hi un'wana xa vumbirhi ku ku pfumelela ku landzelela na ku tivisa hi ku hatlisa u nga swi vona hi ku hatlisa loko ku ri ni transaction yo ka yi nga tolovelekangiki u tlhela u swi tivisa bangi na ti nxaxameto ta transaction ta hlayisiwa naswona u kota ku languta nkarhi un'wana na un'wana.

Bangi ya Standard Bank hakelo yo hundzisela mali hi inthanete banking i five rand ku fika ka eight rand fifty ku ya hi mali leyi hundzisiwaka FNB hakelo yo hundzisa mali online banking i two rand ku fika ka eight rand ya EFT, ABSA hakelo yo hundzisa mali hi app i two rand fifty ku fika ka eight rand EFT transfers Netbank hakelo yo hundzisa mali hi internet banking i two rand ku fika ka eight rand.

Munghana wa mina swa boha leswaku u famba u ya pfala akhawunti ya wena ya bangi loko u nga ha lavi ku yi tirhisa hikuva ku siya akhawunti yi nga pfariwanga swi nga tisa swiphiqo swo tala enkarhini lowu taka leswi i swivangelo swa nkoka leswi endlaka mpfalo ya akhawunti swi va swa nkoka xo sungula tindleko ta nkarhi na nkarhi ti ya emahlweni ti ya ti humelela hambi u nga ha yi tirhisi bangi ya mahlweni yi koka tindleko ta n'hweti na n'hweti leswi swi nga endla leswaku u sala u ri exikweleteni eka akhawunti ya wena xa vumbirhi swi nga onha mbuyelo wa wena wa vukolotelo loko akhawunti yi ya emahlweni yi lava ku hakeriwa u nga swi tivi swi nga endleka swi onha credit score ya wena.

Ndlela ya mahakelelo ku ya hi inthanete banking i sukela eka zero wa tirhandi ku fika ka eight rand ku ya hi bank account hi ATM yi sukela ka ten rhandi ku fika ka twenty rhandi ku ya hi mali leyi yi hoxiwaka hi nhlengo ku hakeriwa sixty rand ku fika ka one hundred and sixty ti durha ngopfu immediate payment yi endla thirty rand ku fika ka sixty rhandi loko u lava ku swi fika hi nkarhi wa ku hatlisa.

Xo sungula swi ponisa nkarhi a wa ha fanelanga ku tshama elayinini ku hakela timali rent kumbe ku xavela swin'wana u nga endla hakelo hi xihatla u ri endlwini kumbe enhoveni xa vumbirhi swi olova ku tirhisa tiepe ta bangi ti fanelekile ku twisiseka u nga swi kota ku hakela hi hi switirhisiwa swa le xikarhi ku nga safety beneficiaries kumbe u nghenisa ti-details hi ku olova xa vunharhu swi endla leswaku u hlayisa timali ku papalata tindleko ta ku ya exitolo ku ringanela ti-taxi timing na swidlayo.

Yi pfuna ku tshama munhu a ri karhi a hanya loko munhu a lahlekeriwe hi ntirho a nga ha ri na mali yo xava swakudya ku hakela rent kumbe timali ta dyondzo UIF yi pfuna leswaku a kota ku fambisa vutomi bya siku na siku ku kondza a kuma ntirho wun'wana yi tlhela yi yi hunguta ku tshikeleleka ka mihleketo ni ku vilela ku sala u nga ri na ntirho swi vanga ku karhateka ngopfu ku kuma mali yo tlulatlula hi nkarhi wo karhi swi hunguta ku chava ni ntshikelelo wa miehleketo.